Polasing ya rona, re batla ho nehela dikolobe tsa rona ka hobane re na le bothata ba ho fumana poho. Mme re utlwetse ka ho nehela ho sa hlokeng poho . Ne re kopa keletso ho setsibi sa temo. A re hlalosetse hore bothata bo re ka bo mekameka byang.

Hore meputso ya batho ba sebetsang polasing e nne tlase haholo ebile ba sa kgona ho fepa malapa a bona hantle. Sena se bakwa ke bahiri ba bona, ba ba nang le mehaharo ka hobane re tseba hore polasi ke kgwebo e tlisang tjhelete e ngata jwalo ho ra hore bahiri ba ba basebetsi ba ba ba ke bona ba nang le bohaharo. Ka hobane hore hore ke bona ba nkang tjhelete kaofela. Ba e kenye dipotleng tsa ona, mme eo e se teng e nyane, ba e fe basebetsi.

Phetoho ya maemo a lehodimo e bakang leqhubu la motjheso le dule le rona nakong e telele, hara ho naha, e baka bothata ho rona boradipolasi, hobane tsamaisong ya polasi ya me hore ke tsebe ho leqhubu la motjheso le se le le haufi haholo haholo. Ke bona ka ha dijalo tsa me di qala ho nyema. Di qala di sa hole.

Ee, tla be le monahano o motle hore le nna ke le rapolasi wa Northern Cape. Ke jale moba polasing ya ka, hobane ka ha ho tjho hore Natala dikgwebo tsa ho etsa moba di etsa tjhelete e ngata. Le nna tjhelete eo o tla be e hore hore tla be e tla polasing ya ka hobane le nna tla be kgwebo ya ka e etsa tjhelete e ngata.

Motswalle wa me sa ho qala ha patale basebetsi hantle. O mohaharu ka hobane tjhelete eo yotlhe a e tholang e entsweng ke kgwebo ya hae ya polasi. O e kenya pokothong ya hae mme e nyane eo e setseng. A be a e fa basebetsi ba bangwe. Ba bang we se bile ba tlohetse mosebetsi o ba ilo batla mesebetsi e meng. Ka tsela eo, hora hore yena ha ntse a ntse a lathlehelwa ke basebetsi le kgwebo ya hae e lahlehelwa ke ho etsa tjhelete. Ke seo nka ratang hore a se tjhentjhe.

Sa ho qala ke batla ho kopa tshwarelo ka hobane ha ka kgona ho tlisa poone ka mokgo le ntlwaetseng. Ke le founela ho le tlhalosetsa hore sefako se sentse poone ya ka kaofela. Jwale ha ke sa na poone, tshwanetse ke emele hore poone e emele. Ne ke kopa le ntshwarele.

Tshwanetse ba qale ka ho batla tjhelete e ba tlo e dirisang ho qala kgwebo ya bona . Mme ba etse le hore ba thole basebetsi le tjhelete e lekaneng e tlo patalang basebetsi kgwedi ka kgwedi. Ba ba tlo ba thusang ka kgwebo e ya bona ya ho qala ho rekisa dikolobe.

Ae, a ke kgothatswe ke mokgwa oo wa temo hobane temo tshwanetse e be kgwebo e ikemelang ka thoko mme ha e le jwalo. Batho ba be le tsebo ya hore le eo ka etsahala hore ho be le mokhanselara o o a tlo batlang ho qeta ka kgwebo eo. A sa kgona a hlolehe ho e qeta.

Ke tlo ba kopa hore ba tle polasing ya ka ba tle ba tlo rekisa ntho tseo ba leng ba di le emisang, hobane sa ho qala ke dula.

Nku mme boya ba nku bo kgona ho etsa jersey . Mme hape boya ba nku bo kgona ho etsa wool-u.

Dijalo tse romellwang naheng tse ding, ke tseba tamati, eiye le khabetjhe. Mme di romellwa ho naha ya Thailand, Spain, mme Spain di romellwa hobane ho na le dikgwebo tse ngata tseo di hlokang dijalo tse hape di romelwa Mozambique.

Ee, ke amohela ntho eo e etswang ke dihwai hobane ho ne ho na le dijalo tse batlileng di re lahlehela ho ya ho ile. Mme ka moo di thusitswe ke hore dihwai tse ding di ne di na le sebaka sa polokelo ya peo polasing ka seo, dijalo tseo di batlileng di re lahlehela ho ya ho ile ha di ya re lahlehela. Di thusitswe ke dihwai.

Hore poone e bolokehe, ho hlokahala hore e jwadiwe mo mong o ikemetseng hantle.O senang di . Se sengwe hape, hore poone e bolokehe e tshwanetse hore e nosetswe letsatsi ka letsatsi. Se sengwe hape, hore poone e bolokehe, e tshwanetse hore moo e e jetsweng teng, e be e le hore ke moo e ka tholang letsatsi le le ngaka. Ka tsela eo poone e tla bolokeha.

Tswaso ya ditlhapi e ya thusa hobane ditlhapi di na le vitamin e thusang mmele ya rona, hore e nne e itlhakganetse. Se sengwe hape tlhapi e thusa ka hobane e kgona ho re etsetsa dijo.

O tlo etsa bo nnete ba hore o qala ka ho epa mobu o mongata o emeng hantle e be o ntshwa mobu o ditwatsi tse di ka tlang di a o senyetsa peo. Ho tloheng moo wa tla le dipeo tsa hao. Wa di jala ha o qeta ho di jala, wa etsa hore wa netefatsa hore kamehla le kamehla wa di nosetsa. Mme dipeo tse o tlo di jalang tshwanetse be e leng hore di hantle. Mme ha di na ditwatsi ka hare hore dijalo tsa hao he di hola, di sa ba le ditwatsi tse leng hore di tlo lwatsa batho.

Melemo ya polane ya kgwebo ya sehwai eo ke e thotseng kgwebo ya sehwai e etsa hantle , e mo maemong a hantle a ho sebetsa.